Eyona nto emnandi endiyenzileyo kwinyanga ephelileyo kuzihlalela endlini, ndazibukelela i-TV. Ke mna ke andinguyanga kwamntu wabahlobo. Ndingumntu osoloko ehleli endlini, soloko ndizihlelele nje endlini, ndizibukelele uBig Brother. So, yeyona yona nto leyo eye indonwabise kakhulu.

Eyona nto endonwabisileyo nabahlobo bam siye saselebhreyitha i-birthday yetshomi yam. So, ke siye saphuma kwabe kumnandi kakhulu, sazonwabisa. So, yeyona yona nto ke leyo ke ibimnandi kwinyanga ephelileyo.

Hayi, mna mntase andiqondi uba ndizolunga kuleyo into ngoba kaloku mna andinalo ixesha lokuzonwabisa. Mna ixesha endisoloko ndinalo kukusebenza nzima, ndize nemali qha. Elokonwaba lona ixesha andinalo mntase kwaye andizokukwazi.

Andinawongo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngoba kaloku andikwazi kwanokuba idlalwa njani kwa igalufu le. So, ke ngoku andiqondi ke ngoku uba iyaba ngumsebenzi lo wokuzonwabisa nxana ndingayazi nokuba idlalwa kanjani kwa igalufa lena.

Ndicinga ukuba umdlalo ye-electronic kufuneka nayo ithathwe njengeemidlalo yokwenyani, kuba kaloku nayo isekwayimidlalo nangona ke ikwi-electronic. Kodwa ke okusalayo isekwayimidlalo nayo edlalwayo ngabantu. So, nayo ke ngoku kufanelekile siyithathe njengemidlalo yokwenyani.

Mna ndicinga ukuba umgangatho weqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika liyakhula, ngoba kaloku noko liqhubela phambili. Siyalibona mos noko nakoomabonakude limane lidlala namanye amaqela ebhola, liphumelele phambili, kwaye nakule siya kuyo lizawuphinda futhi lidlale. So, noko liye linikeze ithemba ngoba kaloku ukuba belimi ngxi, lingayi phambili belingenokuphinda futhi lidlaliswe okanye lidtyaniswe nezinye amaqela ebhola.

Imidlalo le iye iye inciphise ubundlobongela nolwaphulomthetho olwenziwa lulutsha, kuba kaloku nxana ulutsha olu lungenayo into oluyenzayo, kulula uba lenze ulwaphulomthetho nobundlobongela ube kumgangatho ophezulu. Kanti ke nxana bekwimidlalo noko loo nto leyo iye inciphise ubundlobongela, ngoba kaloku abafumani xesha lokwenza obo bundlobongela nolwaphulo mthetho. Soloko umntu ediniwe.

Andizanga ndathatha nxaxheba ezintweni zokonwabisa zangaphandle ezifana nokunyuka iintaba, ukubukela iintaba, ukusefa, ukudayiva emanzini kunye nezinye. Ngoba mna ndihlala emaphandleni, so ezo zinto ke ngoku zinqabile ukwenzeka apha. Kwaye ke ndiyazoyika iindawo eziphezulu nokusefa ke andikwazi kwa ukudayiva, ndiyawoyika amanzi.

Ndicinga ukuba ndingaze ndiyithathe inxaxheba ekubalekeni i-marathon ngoba kaloku noko nase-high school apho ndandikhona ndandibaleka and ndiphumelele phambili. Nakumabanga am aphantsi ndandiyimbaleki edumileyo. So, noko ke ngoku akunoba nzima kakhulu.